Ngwanaka o tlamehile le wena hore o be le batswalle hore le wena, le ha o le di tsietseng, o be le batho ba ba tlo o shebellang le batho ba o tla tlamelang hore o bue le bona. Hobane ha o sena motho o buang le ena, o ka tswa ra ke dikulo tse ngata tseo tsa hore o kwalla dintho ka hare.

Le ka ngwana motho o se fele matla, o tlabe o wa fihlella le wena moo ba bang ba leng teng o nne o ithute le wena, o shebelle hape le dipapadi tseo, o ithute la o le heno hore o tlo fihlelle moo ba bang ba leng.

Ho bapalla dipapadi ke ntho e baloleileng haholo hobane o tseba le ho ikwetlisa le ha o ntso bapala o tseba hore o thole le bophelo bo matla. O bapala dipapadi o ithuta dintho tse ngata tse thabisang ebile o kabe wa phomella ka tsona, o ka be hape wa etsa mosebetsi ka dipapadi.

Ke tla e qala hona moo ka garage-eng ya heso. Be ke bitsa metswalle ya ka le batho ba hona moo haufi ke ka se bitse haholo, ke tla e qala fela e le mahala feela mme ketla tswella pele ke nne ke behe tjhelete. Ha se batho ba tletse ebile batho se ba utlwa bo m'nate ke sebedisa tsona dipina tseo hore batho ba tle ba kgothatsehe.

O tla tshwanela hore le wena o ikemisetse hore bo tshwane le dipapadi tse tse tsamaelang pele dipapadi haholo tse o bonang le wena hore ba etsa dintho tseo, o tshwana le bo Motsepe o be o shebelle le ba setjhaba hore lwena dintho tsa hao di tle di loke.

Ke le ka ithutisa dintho tse ngata, ke ile ka ithuta le ho etsa dintho tseo ke ne ke sa di tsebe dintho tsa hae, o ithute le ho iketsetsa dintho tseo o di hlokang kantle le hore o be o di reke.

Mo ke phelang teng batjha ba bangata ba kgona ho finyella netball le papadi ya bolo ke tsona dipapadi tse ba kgonang ho di fihlella. Tse ding e se hangata hore ba di fihlelle.

Dipapadi di bohlokwa haholo dipapadi ebile di a thusa le masole a mmele ebile di thusa le kelello hore e tle e kgone hore e ska phela e nahana dintho tse sa le yong ebile e ya thusa hore e dule e le matla, le dipelo leng di dula di le matla.

Ke rata haholo ho ikwetlisa weitsi molekane wa ka, ebile ke bona hore re ka etsa tjhelete ha re ka bula gym ya rona, e re tla thusang le batho hore ba ikwetlise pela rona, re ke re thuse le batho le ho ikwetlisa. Re ka ya ho lefisa batho le ha ekaba bokae kgwedi le kgwedi hore ba be ba ikwetlise. Ba bangata haholo batho ba ratang ho ikwetlisa.

O ka thola tjhelete ya hore o rute le batho ba bang hore ba ikwetlise le bona batho bao batla ho lefela hore wa ikwetlisa le bona ebile be o tla be o thusa batho ba setjhaba.

Ke ba thusa hore ba be ba tsebe dintho tse molemo maphelong a bona, ke ba rute le ho e tshwara e dule ka nepo, le ho etsa dintho tse nepahetseng le hore ba ska latella dintho tsa lefatshe ho ba di tla ba senyetsa bophelo.

Dumelang batswadi, ne ke rata hore le tle le rekele bana diaparo tse hlokahalang. Kea kopa ka kopo hle le seka fela matla le mpe le etsetse bana ba bang, hobane ke rata hore bana ba apare ka ho tswana. Ho s'kaba le o re ba kgethahala hara bana ba bang. Ka kopo hore le haebane o sa kgone o ka nna wa patala hanyane hanyane hore o tlo fihlelle ho patala tjhelete eo e batle.

Matsatsing a, batho ba sebedisa data e ngata mme ba sebedisa tjhelete e ngata ho reka data hore tjhelete eo ho re e s'kaba ngata ho betere ha ba sebedisa Wi-Fi hobane Wi-Fi e kgona hore e sebetse e sa fele. Ha o patala ka kgwedi, o patala ka kgwedi, mme tjhelete e ya data ya mehla le mehla ba ka etsa ntsho e nngwe hape e ba ka e etsang e bohlokwa haholo ho tshwana le hore ba bule di ba bule fela dintho tse ka ba thusang le bona ka tjhelete hore ba kenye tjhelete e ngata.

Batjha ba tlameha ho ikwetlisa hobane matsatsing a, hona le mafu a mangata a tsamaelang le ho senya mmele, mme batjha ba hona tje. Ba ja dijo tse feng kapa tse feng. Ebile dijo tse s'nang matla, ebile dijo tse s'nang le bophelo dijo tsa ho bapala fela tse tletseng ditswekere le letswai. Jwale ho bohlokwa haholo hore ba ikwetlise hore mmele wa bona o dule o le matla mme o kgone ho lwantshana le dintho tse ngata tse seng, tse sa lokang ko mmeleng.

Ee, tse ding tsa teng di ka thusa teng di ka thusa hore le wena o ko o ithute ho bona. Tse ding di tsamaya di, metsamao e lokileng haholo, eo e ka o fang le wena hore o tlo kgone hore o lebella ho motho oo, ebile o lebella ho diketso tsa hae mme o tla etsa ntho tse lokileng.

Bana ba lokela ho ikwetlisa sekolong hobane ho bohlokwa haholo hore ba bapale dipapadi. Dipapadi ke tsona tse ba thusang ho ikwetlisa mme ba thole bophelo bo bolelele, bo naneng le matla ebile bo tsamayang ka tlhaho. Ebile le hae bane ba ja dintho tse seng. tse sa lokang, ba kgona ho ba le bophelo bo o lwantshanang o lo tshwanang le dikotsi le dintho tse mpe ka baka la ho bapala dipapadi tseo, hobane mmele o a ikwetlisa kamehla.